Tipulatifomo to tala leti ni ti tivaku i ku fana na ta bolo ti-tennis ball ti-rugby na tin'wana.

Ku kurisa xona xikili xa wena u fanele ku ti dyondzisa tona ti ti ti skill sweswo leswaku u ta swi kota ku va kahle eka swona.

U nga wu hundzula hi ku kombisisa eka tona ti-social media u wu komba eka vanhu hi yona ndlela yeleyo i ta ku pfuna ku kula.

u ti nyiketela eka wona u nyika wena nkarhi nakona u u leswaku wa kula hi yona ndlela leyinene nakona u nga swi kota ku ku kombisisa eka tona ti-social media eka tona ti-Facebook na ti-TikTok leswaku vanhu vo tala va swi kota ku wu vona nakona va ku sapota eka wona.

Pulatifomo leyi ni vonaku leswaku i kahle ku endla mali nakona u swi kota ku ti tsakisa eka yona i yona TikTok hikuva TikTok u no endla leswi u swi endlaku kumbe ku cina loko u heta u va ni va saleri ndzhaku vo tala loko u kuma va saleri ndzhaku vo tala u swi kota ku kuma vanhu ti-sponsor lava va tu tekaku u va advertise-la swilo swa vona hi ku hi yona ndlela yaleyo va swi kota ku ku hakela.

U fane u kombisa swilo swa wena eka tona ti-social media kumbe ti-post iwa ku vanhu va ta swi kota ku vona leswaku i yini leswi u swi xavisaka.

Tikhasitamu a nga tikuma hi ku advertiser swilo swa yena eka tona ti-social media kumbe ti-post kumbe ku tsala board leswaku vanhu va swi kota ku vona leswaku ku na lexi xi swi xavisiwaka ku xavisiwa magwinya kumbe ku pfuka ni nampundzu a ya lomu ka ti-bus stop kumbe emintirhweni kusuhi na tixopo la ni ku na ku vanhu kona vanhu va ta mu sapotaka.

Mikhenso u fanele a ya lomu ku nga na ti-party kumbe micato kumbe emimolweni la ni ku nga na vanhu hi kona la ni a ta va xutaku a va a kuma ku endla mali.

Nhlamulo a nga ya eswikolweni kumbe eka yona community leyi a tshamaku eka yona a vulavula ni vatswari a dyondzisa vona vatswari va vana va vatswari lava va mu hakela kumbe eswikolweni.

Ti-influencer ti advertise-la vanhu va ti-brand ti-brand ta vona loko va heta vanhu lava va ti-brand va hakela tona ti-influencer yona mali leyi va twananaku hi yona.

leswi swi nga kahle hi tona ti-social media ku fana na ti-TikTok ku fana na tona ti-Facebook Instagram hi tona leti pfunaku swinene ti-Twitter ku advertiser.

Famba hi yona ndlela leyinene hikuva loko ko ta vanhu vo huma eka matiko yo hambanahambana ikhonomi na yona yi ya ehenhla vanhu va swi kota ku xavisa ti-BNB na tona ti kuma mali i swo tala leswi endlaku but swikhumba yona ikhonomi ni vanhu va tiko i yona ndlela leyinene.

Mintlhontlho leyi langutisanaka na yona i tindhawu ta ma etlelo tindhawu to xavisa swakudya kumbe swilo swo hambanahambana eka vona vanhu lava va taku eka yona ndhawu leyi ya hina.

Ndzi ehleketa leswaku i nga tshuka i va wa ntlangu lowu kula ku ya hi vanhu loko ku ri ni vanhu vo tala lava va yi rhandzaku yi nga va wa ntlangu leyikulu hikuva hinkwaswo leswi swi ya hi vanhu loko vanhu va nga yi rhandzi a yivi ntlangu lowukulu tano kambe loko vanhu va yi rhandza hi kona la i va koho ntlangu lowukulu.

Ndzi nga zama ku va kombeta no vulavula na vona hi yo ndlela leyi ya le hansi na ndlela na ndlela ya ya vuhlonipho nakona ndzi lava leswi swi ta va kombaku leswaku a ni a ku na leswi ndzi nga swi endla swo biha.

va faneleke ku xi endla hi ku zama ku susa vanhu lava va tirhisaka ntlangu wa vona hi ndlela yo biha kumbe va va buluka leswaku va nga ha swi koti ku nghena eka wona.

Munhu loko a tirhisa yo inthanete u fanele ku va na u fanele ku kombisisa swilo swa yena hi ndlela yo vonaka eka ndhawu ya kahle loko a swi tlangisa eka yo inthanete hindlela leyi i ta kokaku ro rinoko ra vanhu.

A nga zama ku kombisa ku post-a yoho eka inthanete kumbe eka tona ti-social media to fana na tona ti-Facebook na ti-TikTok hikuva swichudeni swo tala naswona swi tirhisa to ti ti ti-social media teto kumbe a ya eka eswikolweni a fika a va byela.

A ya ha ri kona mintolovelo leyi hikuva eka masiku lawa vanhu va tshamela to va xuxa hi tona tithelevixini a va ha tshameli migaringeto.

I mhaka ya leswaku vana va masiku lawa a va ha hanyi ngopfu na vatswari va vona vana va masiku lawa va tshamela to tifoni nkarhi wo tala kumbe u va kuma va tshamele tona tithelevhixini se a va ha fani ni va khale a va ha dyondzi ngopfu eka vatswari ni vakokwana a va vona.

Khale vanhu lavakulu ni vanhu lavatsongo a va tlanga yona mitlangu yo fana na yona tikatsi yona maguxa na to tithenisi i mitlangu leyi a va tlanga yona.

Ndzi ehleketa leswaku valandzeleri va mina vo tala va nga tsakela ku dyondza yo make-up hikuva valandzeleri va mina vo tala i vavasati nakona vavasati va rhandza wena ti-make-up eka masiku lawa.

Vanghana va mina ndzi vona leswaku loko hi ri ekaya hi tela hi vu vundza so ndzi ehleketa leswaku hikuva hi pfarile exikolweni leswi hi nga xi endlaka hileswaku hi pfula yo khwayere hi leyi yi ta hi endlaka leswaku hi va busy hi fambisa wo nkarhi hi wona nakona i nga hi fikisa ekule.

Ndzi hlangane na vanhu vantshwa eku bukuteni loko hi ri karhi ka hi ri karhi hi ri endzeni ka mati hi ri karhi hi bukuta a hi ri karhi hi tlanga na bolo yo hoxelana ya mavoko i endzeni ka mati hikwalaho ndzi nga endla vunghani ni vanhu van'wani lava ndzi nga va tiviki.

Ta tumbuluxa ta wena ti-swimming pool laha vanhu va nga bukutaka kona vana va nga bukutaka kona hikuva ndzi rhandza ngopfu ku tlangela ematini ende ndzi tshemba leswaku vana vo tala va rhandza ku tlangela eka wena mati va ri karhi va bukuta.

Tsakisa ka ntlawa swi vuyisa rihanyo kahle hikuva loko u ri karhi u titsakisa u rivala hi swilo swo tala leswi u ri ku so na u na ku so na ti-problem leti onhaka tona.

Loko u tlanga mitlangu eka yona inthanete u nga tikuma u dyeriwe mali ya wena nakona u heteriwa ro na data ra wena eka yona mitlangu leyi hikuva i ya hi ka mbirhi u nga swi kota ku wina nakona futhi u nga swi kota ku dyiwa eka yona mitlangu leyi ya inthanete.

A ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vanhu lava a va kumaka eka inthanete hikuva a ku hlayisekanga leswaku n'wana a hlangana ni vanhu lava a nga va tiviku a ka ha hlayisekanga hala handle vanhu vo tala va yiviwa va tlhela va dlayiwa eka rona tiko leri hi hanyaka eka rona.

Ina mitlangu yi pfuna leswaku vana va kuma vanghana hikuva loko u tlanga mitlangu yo hambanahambana u hlangana na vona vanhu vo hambanahambana nakona eka ntlangu lowu u swi kota ku vumba vo vuxaka na vunghana eka vona vanhu lava u hlanganaka na vona.

Ndzi ehleketa leswaku ntlangu wo bukuta i wona lowu vana va nga wu tsakelaka ni vatswari hikuva loko va ri karhi va bukuta hinkwavo hi kona lani va kumaka wo nkarhi wa vatswari na vana nakona vana va swi kota ku bukuta va masiku lawa na vatswari va swi kota ku bukuta emikarhini ya sweswi.

Caster Semenya u fikele na a nga fika kona hi ku tinyiketela eku tsutsumeni a ri munhu un'wanyana wa ku tiolola hambi a nga yi ku tlangela ku tsutsuma a kha a tsutsuma leswaku miri wa yena u ta swi kota ku tolovela.

Ndzi nga ni nga tsakela ku hlanganyela eka ntlawa wa vanhu vo yimbelela hikuva ni munhu un'wanyani o tirhandzela vona vuyimbeleri o va ni rito ra kahle se ndzi nga tsakela wona lowu yimbelela.

Ndzi tsakela mitirho yo titsakisa ya ntlawa hikuva loko ku ri ni ntlawa wa vanhu a wu borheki ku fana na loko u endla xan'wanchumu u ri yexe.

Ndzi nga va vutisa leswaku va nga tsakela ntlawa wa njhani eka tiko ra vona eka ndhawu ya vona hi yona ndlela leyi yona swi kota ku twa leswaku okay vanhu vo tala va lava lexi van'wanyani va lava lexi loko hi heta hi ta hi ta hlanganisa hi endla xilo xin'we ku vumbeka.

Swilo leswi ndzi swi tsakelaka swi heta weekend ya mina kahle hikuva hi swilo leswi ni rhandzaka ku swi endla ku fana naswona leswi swo yimbelela naswona leswo bake se swi endla leswaku weekend ya mina yi hela kahle ndzi titwa ndzi ri kahle ndzi titwa ndzi tsakile na mina n'winyi.

Ndzi nga endla leswaku n'wana wa mina a kuma toho ti-game to fana na ti-play station leswaku a nga ngheneleli ngopfu eka tona tiinthanete nakona ndzi tshama ndzi langutisa leswaku loko a ri eka yona inthanete u endla yini u yi tirhisa hi yona ndlela leyinene kumbe njhani.